Kuqakatheke khulu kwamambala ngombana wenzelela bonyana ukwazi ukuhlela intozakho begodu kungaqatlhayelelwa yimali.

Into engibona ngathi idla imali khulu ekhambeni kokobonyana ukhambe uthenga izinto ebegade ungakazihleli. Kukhamba uthenga uthenga izinto ezikukarako ngilokho khulu kwamambala.

Ngingamupha zokobonyana ahlale phasi ahlele intozakhe ngaphambi kobonyana akhambe ayekhambeni lakhe nofana ngaphambi kokobonyana athathe ikhambo ahlale phasi ahlele ngaphambi kokobonyana athathe ikhambo.

Ngihlala phasi ngitjheje bonyana izinto engiyozisebenzisa ekhambeni lami zizongidla imali engangani begodu neenkhwelo sizokukosa imali engangani ngaphambi kokobonyana ngithathe ikhambo.

Kungaliphazamisa khulu kwamambala kokobonyana uzithole utlhayelelwa yimali ngebanga leranda. Uzithole sewusebenzisa imali edluleleko ngebanga leranda ngokobonyana iranda langaphetjheya likhuphukile ukudlula la ekhaya.

Ngingamhlathululela bonyana ngimtjele bonyana iranda langapha ekhaya alinamandla khulu ukudlula iranda langaphetjheya e-Amerika. Iranda le-Amerika liphezulu kuneranda lala ekhaya amandla awalingani lokho kubizwa ngani nge-inflation rate.

Ngingamyelelisa ngokobonyana athome ahlale phasi ahlele aqale nokobonyana ngikuphi nofana kukuphi la angahlala khona okusezingeni eliphasi begodu aqale nesiphaphamtjhini esingabaziko.

Ngingamyelelisa ngokobonyana angakhulumisi umuntu angamaziko. Nokobonyana nakafuna ukuthenga amathikithi wesiphaphamtjhini aya eentolo ezikulu ezifana nabo-retail abo-shoprite. Kulapho kutholakala khona amathikithi weemphaphamtjhini angakhambi akhulumisa abantu ngaphandle.

Ngingabayelelisa kibo ngithi nabafika endaweni ye-Tariyana baye emazikweni wokutjhentjha iimali. Babawe ukurhelejwa ngokutjhugulula imali yabo bangakhambi babuza abantu ngaphandle.

Kokobonyana ukwazi ukonga nokobonyana ungatlhayelwa yimali lapho uyakhona.

Kokobonyana abakghoni ukubala imali leyo begodu batlhayelelwa yimali ngebanga lokungahleli.

Kungebanga lomnotho, umnotho weSewula Afrika nawuqalwa nomnotho we-Britain umnotho we-Britain ungaphezulu kunomnotho weSewula Afrika. Ngingayibeka ngithi imali yeSewula Afrika ingaphasi kunemali ye-Britain nofana lokho ekwenzeko e-Britain kungaphezulu kune-South Africa nofana iSewula Afrika.

Awa, akukakateleleki bonyana wazi iimbalo nawungakwazi ukubala uyakwazi bonyana uthole isizo lokobonyana bakubalele. Bakhona abantu abasebenza loyo msebenzi nofana loyo mberego enarheni yangaphandle.

Ubuhle bokuqatjhisa ngezindlu, kuhle khulu kwamambala, kuyibhizinisi ehle, begodu lapho uqatjhisa khona indlu yakho, iyakhula ngalokhu esikubiza ngokobonyana yi-value, nawukutlhogomelako kuba kuyinto yesikhathi eside, ungayitjhiyela iinzukulu neenzukulu.

Mina ngithi ayirhole ekupheleni kwenyanga, ekupheleni kwenyanga ilunge khulu kwamambala, ngombana kusuke kuya kuthoma inyanga elandelako. Izinto ezinengi zenzeka kuhle ekupheleni kwenyanga, iinkolo zibhadelwa ekupheleni kwenyanga, ukuthenga izinto zesikolo kwenzeka khulu ekupheleni kwenyanga. Kulungile khulu ukubhadela imali yesondlo, ekupheleni kwenyanga yabentwana.

Umuntu ovunyelwe bonyana athole imali yesondlo, kumuntu ongakghoni ukuzenzela lutho, kunalokhu esikubiza ngokobonyana yi-disability, okhubazekileko, kungaba ngokomkhumbulo, nofana ngokomzimba. Omunye begodu obuvumelekileko bonyana athole imali yesondlo, ngugogo kanye nabobamkhulu. Abantu abadala esele bafikile eminyakeni yabo yobudala, engange-sixty. Ngibolabo kanye nabentwana abanganabo aboyise, nabentwana abangodliwako, abentwana aboyise abanganawo imali engenako, nofana abangasebenzeli umbuso, ngengilabo.

Ingararululwa ngokobonyana umfundi, nofana abezali, nabaqeda ukubhadela i-school fees. Kufanele bafowunele esikolweni, lapho umfundi afunda khona, eYunivesi, nofana ekholiji, abazise bonyana uqeda ukubhadela, athumele ne-proof of payment. Lapho umraro onjalo uyararuluka masinyana, kuyakhombisa bonyana ubhadele.

Ngiyala angivumelani nakho, i-balloon payment, ibhadelwa ngenyanga for isikhathana esithile. Idibhozithi yimali oyibhadela kokuthoma, nofana uyibhadela ngaleso sikhathi, ngaphambi kokobonyana ubhadele imali yakho yenyanga, nofana ozoyibhadela ngenyanga.

Imali efaka emakhiweni, yimali yokubhadela ama-rates, kanye nokutlhogomela umakhiwo wakho, ukuze ibuye ithimabuyako, ibuye sekuyimali ebhadelwa ngenyanga engena kuwe, ibizwe ngokobonyana yi-income, udla iindleko zomakhiwo wakho, ngengiyo imali efakwa emakhiweni.

Usebenzisa lokhu okubizwa ngokobonyana yi-app, nofana okubiza ngokobonyana yi-cellphone banking. Uzokubona laphe efanele qofe khona ekubalwe khona bonyana airtime, usebenzise imalakho engaphakathi ebulungweni, ukuthenga leyo airtime, oyifunako.

Kokobonyana nikhambe zivakatjhele emabhangeni, nofana emazikweni asebenza ngeemali, nibuzisise kabanzi kokobonyana kuyini okuqakathekileko eningakwenza, begodu kungadli emalenu, ksasa kunganiqabanisi. Niyokufunisisa ukuthi ningayivula njani umrholiswano nibathathu, ngendlela ephephileko.

I-mobile wallet, kuyinto esetjenziswako esikhathini sanjena, ekufakeni imali kiyo, nofana ekubekeni imali kiyo. Isetjenziswa kumaliledinini, kanengi khulu kwamambala. I-mobile e-wallet, umuntu ungamfakela imali kiyo akude nawe, nofana ale emakhaya, nofana akude le, eenarheni zangaphetjheya. I-mobile wallet isebenza netheknoloji kuyinto yesimanjemanje, begodu kuyinto esebenza nge-internet.